Uqinsile iindaba zomrhatjho womphakathi zinzimelele ezehlakalweni zendawo, kanye neendaba ezihlobene nomphakathi othileko, ukwakha ukuhlobana okuqinileko nabalaleli.

I-Wi-Fi yamahala itholakala khulu eendaweni zomphakathi, ezifana neentolo zekofi, amalayibhrari, iinkhumulo zeenqhema, amahotela kanye nezakhiwo zikarhulumende kanye namayunivesithi eenkolweni eembhedlela.

Ngokuvamileko amasayithi wokuthintana nomphakathi adla idatha enengi, ukudlula imidlalo ye-inthanethi.

Bengisolo ngiserhweleni lami lokuthinta ngelinye ilanga elidlulileko.

Abarhatjhi bomphakathi kanengi bathembele emthonjeni ehlukahlukeneko. Okufaka hlangana imali karhulumende, iindleko zelayisense, iminikelo yomuntu mathupha, begodu kwesinye iskhathi imali elinganiselwe yezokuthengisa.

Iye ukuvula iincoco yesiqhema kungaba lisizo ngebanga lezizathu ezihlukahlukeneko. Ukufaka hlangana ukukhulumisana okungcono, ukuhlangana okuqinileko kanye nomuzwa wokuba yincenye, khulukhulu ebantwini abasebenza kude.

Umaliledinini angazusisa abafundi ngokwenza ngcono ukukhulumisana, ukunikela ukufikelela eensetjenzisweni zokufunda, ukuthuthukisa, ukuhleleka nokuphatha isikhathi. Nokunikelwa ngesizo eliphuthumako.

Khuluma naye ngalokho akuwonileko, umazise bona khuyini nokungakafaneli eminyakeni yakhe.

Eenkhathini zanamhlanjesi, iindlela eziphambili zemali, yimali ebonakalako nemali yedijithali. Imali yedijithali ama-deposit webhanga, yenza inengi lemali.

I-Wi-Fi iqakathekile emakhaya ngombana yenza bona kube nokufikelela okulula, ngaphandle kwe intambo ku-inthanethi. Isekela imisebenzi ehlukileko, njengokuthi zithabisa umsebenzi, ukukhulumisana nokusebenza wekhaya elihlakanphileko.

Imidiya idlala indrima eqakathekileko emphakathini wabantu, ngokwazisa ukufundisa, nokuthabisa umphakathi. Isebenza njengenja yokugada, ibamba iinkhungo ezinamandla, bona ziphendule. Ibumba umbono womphakathi begodu yenza bona kube nokutjhugulula komphakathi. Imidiya iphinde basebenze njengeplatform yamaphimbo nemibono ehlukileko. Okwenza bona izakhamuzi zibenelwazi nezibandanyekako.

I-smartphone mhlobo wemaliledinini , kodwana inezinto ezithuthukileko ukudlula umaliledinini ovamileko.

Angatjhugulula lula hlangana nama-app, afikelele ama-settingi, begodu asebenzise iimfaneleko ezithuthukileko.

Awa, ama-network amanengi we-Wi-Fi avikelwe ngephasiwedi, ngaphandle kwayo awukwazi ukufikelela i-network ngaphandle kobana ivuliwe ephasini loke nofana ukwazi ukuvula iphasiwedi evela kumnikazi we-network.

Ababelethi bangavikela abentwana abasesebatjha nge-inthanethi, ngokuhlanganisa ukulawulwa kwababelethi, nokukhulumisana okuvulekileko, nokufundisa amakghono wokucabanga nokutjheja ukusebenzisa i-inthanethi ngendlela efaneleko.

Urhulumende weSewula Afrika unemizamo yokunikela ngewayifayi, emiphakathini engatlhogekiko, ukufaka hlangana nalaba abasemaphandleni nasemalokitjhini.

Tjheja ukunweba ukusebenza kwayo, ngokuthenga iinqubuthu ezifanako, ngaphambi kobana ziphelelwe sikhathi, nofana ngokusebenzisa iimpawo zokudluliselwa kwedatha, ezinikelwa ngabanye abahlinzeki.

Ukubelethwa njengobulelesi , iindaba ezivela ebuntwaneni beSewula Afrika.

Akukho inani elithileko leenkathi, okufanele utjhatjhe ngazo, ifowunu yakho ngelanga, kuya ngokusebenzisa kwakho.

I-Wi-Fi yitheknoloji, yokuthintana ngaphandle kweentambo, esebenzisa amagagasi womrhatjho ukunikela nge-inthanethi enebelo elikhulu ngaphandle kweentambo.

Iye, amafilimu amanengi weSewula Afrika athole ukuhlonitjhwa nokuthandwa emazweni ngamazwe, nokuphawulelako uTsotsi wathumba i-Academy award yefilimu engcono khulu yelimi langaphandle ngo-two thousand and six phezu kwalokho yakhethwa esigabeni esifanako ngo-two thousand and five.

Emafilimini, ukubukeka komlingiswa kuqakathekile ekuvezweni kwakhe, ibunjwa ziinhlanganisela zezinto ezifaka hlangana ubujamo bomzimba womlingisi, ukulanywa kwezembatho, ukuzilungisa nokuthi umlingisi u-frame njani yi-camera. Ukubukeka komlingisi godi kutjengisa ubuntu bakhe, indima yakhe endabeni kanye nobujamo bakhe emphakathini.

Abalingisi bangahlotjaniswa khulu nendima ngebanga lezinto ezinengi, okufakahlangana ukuvelelwa kwendima, ukudlala komlingisi, ukuphila isikhathi eside komlingisi kanye nokukhetha kwakhe kanye nobuntu bakhe emphakathini.

Umqondo wokobana amabhayisikopo abangela ubulelesi ngokukhuthaza ukulingisa uyikimbinkimbi begodu irhubhululo liveza ubudlelwano obuhlukileko nokobana kube yimbangela elula. Nanyana ezinye iimfundo zitjengisa ukuhlobana hlangana nokuveza ekudloveni weendaba nokwanda kokuhlasela, khulukhulu ebantwini abasengozini. Ubufakazi abufakazeli ngokuqinisileko bona amabhayisikopo abangela abantu bona benze ubulelesi.

Iye, ukutjhugulukeka ekubukeleni amafilimu nge-inthanethi kudala ukungalingani okungenza bona labo abangenayo i-inthanethi bangakghoni ukubukela amafilimu, nanyana ukusakaza kuyangokuya kuthandwa kutlhoga ukufikelela ku-inthanethi okuthembekileko, okungaba siphiwo esikhulu ebantwini abarhola imali encani.

Emabhayisikopo ngikhetha ukubukela ku-inthanethi ngeenkonzo zokusakaza. Ubulula bokufinyelela i-library ekulu yamafilimu nanyana kunini, nanyana kukuphi? begodu kumadivayisi ahlukahlukeneko kuyinzunzo ekulu.

Indlela esitjhiphileko yokubukela amabhayisikopo ngokuvamileko, ngokusebenzisa imisebenzi yokusakaza yamahala nofana ngokusebenzisa ithuba lobusuku bamabhayisikopo bamahala obunikelwa ngamanye ama-theatre.

I-movie yeTsotsi engingekhe ngiyikhohlwe ngombana yifilimu ekhumbulekako ngebanga lokuveza kwayo okunamandla, ukuhlengwa nokutjhuguluka okubekwe ngokuphambene nobujamo bokuhlupheka nobulelesi beSewula Afrika.

Amafilimi anikela ngokuhlanganiswa okuhlukileko kokuphunyuka. Ukuhlobana ngokomvelo kanye namava abelana ngawo zivumela ababukeli bona baphume ngaphandle kwepilo yabo, bahlole imihlaba ehlukileko begodu bazwe imizwa ehlukileko.

Ngithanda amahlaya. Ukubukela amahlaya kungaba yindlela yokukhulula imizwa. Ukuhleka kubangela ukukhutjhwa kwama-endorphin angathuthukisa umuzwa begodu wehlise imizwa yokutshwenyeka nofana ukudana.

Ukuthi idatha ibiza kancani khulu nofana phezulu khulu kuya nge-quality yedatha nokuphathwa kwayo ngokuya ngokusetjenziswa okuhlosiweko kanye nenani lebhizinisi jikelele.

Idatha iqakathekile ngombana inikela ngolwazi elisekele ebufakazini lokwenza iinqunto ngolwazi. Ivumela abantu bona bazwisise ubujamo obuyinkimbikimbi bararululele imiraro begodu benze ngcono iinkambo namavesi nama-service.

Ukubukela amavidiyo kudla idatha enengi khulu ukudlula ukutlola imilayezo ngitjho nanyana kuqatjangelwa iimfanelo ezihlukileko zevidiyo ngombana amafayela wevidiyo makhulu khulu begodu atlhoga ilwazi elinengi ukusakaza nokutjengiswa.

Kufanele wenze ukuthuthelwa kwedatha qobe ukuya kuma-format wanje kanye nezisombululo zokugcina. Ugcine ama-backup amanengi eendaweni ezihlukahlukeneko ukufaka hlangana i- . Uqinisekise bona idatha igcinwa ngama-format wefayela avulekileko begodu asetjenziswa khulu begodu usebenzise iinlawuli eziqinileko zokuphepha nokufinyelela.

Ihlangano kufanele iphenye isehlakalo ukobana izwisise ubukhulu bayo ivimbe ukwephulwa begodu yazise abantu abathintekako neenhlangano ezilawulako koke lokhu lokha nayiqalene nokulahlekelwa kwezezimali isenzo somthetho kanye nokulimala kwegama lesikhathi eside.

Abantu bangathenga idatha ngokusebenzisa abasebenzisi be-network zeselula ama-website ama-App, iintolo ama-platforms we-inthanethi, ama-App weselula amakhodi we-USSD iintolo ezithengisako iinkhetho lezi zinikela ngendlela ezilula zokuthenga iinqubuthu zedatha.

Intengo yedatha eSewula Afrika ihluka khulu ngokuya ngomhlinzeki ubude besivumelwano kanye nenani ledatha kodwana intengo engaba yi-ten rand ngegigi ijayelekile kuma-bundle abhadelwe ngaphambilini lapho intengo yekontraga inikela ngeendleko eziphasi ngegigi ngesikali.

Iindleko zedatha zabantwana besikolo kufanele zibelula kube nemali yokusiza izaphulelo nofana ama-package akhethekileko abeka phambili ukufikelela kokuqukethwe kwefundo lokhu kuzokusiza ukuvala ukuhlukana kwe-digital begodu kukhuthaze amathuba wokufunda alinganako.

Imihlobo emibili evamileko yeenqubuthu zedatha yi-prepaid once off buddles enikela ngenani eliqinileko ledatha isikhathi esilinganisiweko begodu ithengwa njengombana kutlhogeka kanye ne-recurring monthly buddles enikela ngesibonelo sedatha senyanga ngezinga eliphasi begodu livuselelwe ngokuzenzakalelako.

Ipilo ngaphandle kwedatha kubuyela eentjhijilweni zangaphambi kwesikhathi sedijithali lapho ukukhulumisana kungasasebenzi kuhle amahlelo aqakathekileko ahluleka begodu ukwenza iinqunto ngolwazi kubudisi nanyana abanye bangathembela ekuthembekeni nokutjhaphuluka iintjhijilo lamambala esimeni esinjalo kutlhogeka kokulawulwa kwedatha.